Leswi ti swi tekelaka enhlokweni hileswaku u hola mali yo tanihi kwihi naswona xana endzhaka loko a holile u ta swi kota eku hakela e mali leyi a pimeliwe yona leswaku a yi hakela na.

Ndzi nga lava leswaku a ndzi hlamusela hi vuxokoxoko leswaku e khadi ndzi ri tekaka ri tirha njhani naswona ndzi mali leyi va ndzi nyikaka yona ndzi ta yi hakela njhani naswona e mali leyi ndzi yi tekaka ni ta hakela e mali yo tani hi kwini eka le ndzi nga yi lomba loko yi tele ngopfu ndzi nga kote eku tshiketa.

Lexi lawulaka leswaku ndzi nga tirhisa mali yini i swikoxo leswi ndzi nga na swona kumbe leswi a ndzi la ku endla yini hi mali yo tani.

Xivangelo xo va munhu a za a endla mali yo tlula mpimo leyi a nga lavi yona u kuma leswaku a nga ha lavi ku yi hakela endzhaka loko se yi helile munhu yalweyo wa baleka loko va kumbe a tlhela a cinca na nambara ni loko va n'wi fonela a va ha mu kumi xikongomelo xa yena a ku ri ku kuma mali leswaku a ta hetelela a nga yi hakeli a va lweyi a cincaka ni bank-e leswaku va nga ha n'wi kumi.

Hi ku tiva ka mina ku xaviselana ka forex i ku ti-graphic u leti u faneleke u ti dyondza ku sungula u nga se sungula ku nghenelela ngopfu eka swona hikuva loko wo nghena eka swona u nga dyondzanga a wu nge swi koti ku endla mali xa xa nkoka ngopfu u fanele u dyondza eka vanhu lava se ku nga khale va ri eka swona na hambi ku ri badala e mali loko u ri na yo u fanele u hakela leswaku u kuma vutivi hikuva loko wo swi nghenelela u nga tivi nchumu swi nga ku khela a matluka e mali ya wena yi nga famba hinkwayo.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku a rhanga a endla ndzavisiso a nga siya eZanzibar leswaku a ya cincise mali hikuva a nga khomiwa hi tingana loko a ya le na a nga na vuxokoxoko bya kona u fane a rhanga a endla vulavisisi bya kona.

Van'wamabindzu leswi va swi tekelaka enhlokweni hi ku cincacinca ka timali va rindzela e nkarhi lowunene leswaku va va lava cincaka e mali loko a rhandi ri tlakukile kumbe a dollar-a ri tlakukile va va lava swi kota ku swi vona va va lava va kota ku cinca a mali ya vona hi xihatla leswaku va ta kota a ku kuma mali yo tala.

Magoza ma lavekaku leswaku u pfula akhawunti i ku va ni malembe ya eighteen ni ku va ni ID ya laha Afrika-Dzonga kumbe passport-o.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku a ya a Capitec hikuva Capitec yi na mintsengo ya le hansi ku hambana ni ti-bank to tala leti nga kona laha Afrika-Dzonga Capitec hi yona leyi a nga ta va lweyi a sevhaka mali ya yena kahle.

Ndzi nga n'wu vutisa leswaku akhawunti leyi ndzi yi pfulaka namuntlha xana loko ndzi khipha a mali ka ma bangi man'wana yi ta ndzi charger malini na swo loko ni khipha a ka michini ya vona yi ta ni charger malini naswona hi n'hweti ni n'hweti ni ta hakela malini mintsengo ya kona.

Akhawunti ya cheke ya vanhu lava tirhaka lava ti kumaka a muholo nyanga na nyanga se ku na ni ya savings hina loko hi pfula makhawunti ya nyuwana va hi nyika ya ma savings account.

Vutisa leswaku xana a bangi le ya n'wina yona loko n'hweti yi hela yi charger mintsengo yo tanihi kwini naswona mina ndzi ta vuyeriwa hi yini loko ndzi va eka bangi ya vona xana.

Hikwalaho ka leswa va la ku tiva laha u tshamaka kona hikuva eminkarhini ya sweswi vanhu va nga pfula akhawunti ya hi ma ID ya hina hi nga swi tivi naswona loko swi laveka u ya eka masipala u ya kuma a proof of resident swoleswo swi kombisa leswaku u yile ka masipala na ID ya wena ku va va yi vonini.

A swi ta ni twisa a ku vava hikuva ndzi va lweyi ni sukaka e kule ndzi tirhise mali ya mina ndzi khandziya a thekisi ndzi ya a bank-i naswona a ndzi ta hlamula leswaku hikwalaho ka yini swi nga pfumeli hikuva ndzi yile eka masipala va ndzi nyikile a proof of resident.

A ndzi nge vanyiki hikuva swi ta switandzhaku swa kona swi ta vuya eka mina adirese leyi ndzi va nyikaka yona i ya le ka hina naswona loko se va va ni swiphiqo adress leyi ya le ka hina yi ta va se na yona yi va leyi va ka ni swiphiqo.

Vanhu va pfula tiakhawunti ta le bangi hikuva va ya va va lava ku rhumeriwa a mali eka makhawunti na naswona va lava a ku xava hi akhawunti naswona va lava ku kuma va ku holeriwa hi ku tirhisiwa e makhawunti.

yo antswa i ku veka a mali a bangi hikuva mali yo tshama ehansi ka matirasi u nga ha yiveriwa u ngheneriwa hi swigevenga kambe leyi nga le bank yi hlayisekile swinene a ku na loyi a nga ta yi kuma handle ka wena n'wini loko pin yi tiva hi wena n'wini.

hikuva wa swi tiva leswaku swiendlakalo swa endleka swiendlakalo swa xihatla u lava a mali hi xihatla ku yi tirhise swilo swa nkoka ku fana ni rifu ni mavabyi ni swin'wana swo hambanahambana.

Hikuva mali leyi nga le ka makhadi ya xikweleti i mali ya bank-e i i yi yo hi lomba se swa fanela leswaku hi hakela lembe na lembe hikuva na yona hi lave yo bindzurisa.

Hi ku ya hi mavonele ya mina wa ha hakela loko u nga lavi ku hakela u fanele u loko u vona leswaku khadi ra a wu nge he ri tirhisi naswona mali ya vona u yi hakele hinkwayo u fanele u ya ebank-e u ya vulavurisana na munhu loyi a tivaka hi swa mabangi leswaku a pfala e khadi ra wena ra xikweleti sweswo swi ta endla leswaku loko lembe ri hela u nga ha hakeli nchumu loko van'wani va hakela wena u nge he hakeli hikuva u ta va se u ri pfarisile so i swa nkoka leswaku loko u vona leswaku khadi ra wena a wa ha ri tirhisi u ya ebank-e hi xihatla u ya u ya ri pfalisa leswaku u ta phyuphya.

A yi tlheriseriwi hikuva u ta va se u ri pfarile e khadi ra wena ra xikweleti loko a wu nga ri pfalanga hi kona a wu ta tlheriseriwa e mali ya wena kambe leswi u nga ri pfala swi fana ni leswaku wena a wa ha ri tirhisi so a swi nge he koteki leswaku bank yi ku tlherisela e mali kambe eka lava va nga swa ku a va ri pfalanga va swi kota i ku va va tlheriseriwa e emali loko lembe ri hela so loko munhu a lava leswaku a tlherisiwa e mali loko lembe ri hela u fanele a va le hi a nga ri pfaleki e khadi ra yena ra leswaku lembe ni lembe a ta va loyi a kumaka rmali ya yena kumbe a tlheriseriwa yona.

Ina ya hambana emikarhini ya sweswi kune ma-cheque akhawunti ni ma-business account ni ma savings account so mabangi lawa ma ni swa wona ya ma business yi teka e mali yo tala loko lembe ri hela hikuva ma business ma nghenisa emali yo tala ekhadini so hi hambanile le yo saver eka yona yona a yi teki mali yo tala kambe yi teka mali yitsongo hikuva i mali leyi u tivekelaka yona a yi fani ni leya ya business kumbe ya cheque hikuva ya cheque hi laha u kumaka emuholo wa wena eka khampani leyi u yi tirhelaka kumbe eka mfumo.

Mimpfuno ya khadi ra xikweleti leyi hakeriwaka mali ya lembe ni lembe yi nga pfuna leswaku u u yi tirhisa ku aka kumbe ku xava a movha kumbe ku endla swin'wana na swin'wana.

Loko munhu un'wana na un'wana a nga se endla khadi ra xikweleti u fanele a langutisa eku leswaku xana u ta hakela malini loko n'hweti yi hela naswona e mali leyi a yi lombaka xana loko a hete ku yi hakela u fanele a hakela emali yo engetela ya malini so i swa nkoka ku swi langutisa sweswo hikuva u nga teka khadi ra xikweleti u ehleketa leswaku u ta hakela i mali leyi u nga lomba yona kambe a swi tirhi tano enkarhini wa sweswi loko u teka i mali yo karhi yi vuya ni ntswalo se ku vutisa munhu wa le bangi leswaku mali leyi u yi tekaka yi ta vuya ni wa njhani i swa nkoka swinene.

Hi ku ya hi vutivi bya mina makhadi ya xikweleti ma tirha hi ndlela leyi n'hweti ni n'hweti loko u va se u ri tekile khadi ra xikweleti n'hweti ni n'hweti u fanele u hakela e mali yo karhi naswona u hakela ni ntswalo wa kona kambe u hakela katsongokatsongo a wu yi hakeli hinkwayo hi nkarhi wun'we u yi hakela hi ndlela leyi mi nga twana hi yona ebank-e.

Lexi lawulaka ku tiva leswaku u hakela mali muni eka khadi ra wena ra xikweleti i mali leyi u nga yi teka hi xikweleti so mali liya va yi hlanganisa va ma loko u lava ku badala hi twenty four ya tin'hweti wa swi kota ku ku byela leswaku hi twenty four wa tin'hweti u ta hakela njhani eka mali leyi u nga yi teka loko u lava ku hakela hi malembe mantlhanu va ta ku endlela nakona u hi kona u ta swi vona leswaku eka malembe lama ntlhanu n'hweti ni n'hweti ni ta hakela malini.

Ndzi nga sunguna ndzi nga lava leswaku va ndzi hlamusela hi vuxokoxoko hi akhawunti leya overdraft naswona embuyelo wa ko loko ndzi yi tirhisa ku ta va yini ni ma charges ya koho ma famba njhani va ni byela hi vuxokoxoko leswaku xana loko n'hweti yi hela ndza yi hakela e akhawunti leyi kumbe i malini ni faneleke ndzi yi hakela naswona tiphesente ta kona hi n'hweti ti fambise eku yini se sweswo swi ta endla leswaku ndzi va ni vuxokoxoko ndzi nga suki ndzi teke e xilo ndzi nga swi tivi swa ku xi tirha njhani hikuva loko se va ta va lava kokaka e mali ndzi nga yi tivi akhawunti leya overdraft swa ku yi tirha njhani sweswo swi ta va leswi swi ni hluphaka mina swi ta vona onge se va sungule ku ni ropa se ku lave swilo hi vuxokoxoko swi ta leswi ndzi pfunaka.

Ndzi nga hlamusela kokwana lweyi hi vuxokoxoko ndzi mu byela leswaku n'hweti ni n'hweti akhawunti leyi ku na mali leyi tekaka ya ma-charhes-i naswona eku pfula akhawunti ya bank-i ya vona va fanele va teke emali yo ringana seventy rhandi leswaku bank-i ya yena yi ta va active se ni nga mu byela leswaku e bank na yona hi khadi le ra na yi ri hi yo xavisa hi tindlela tin'wani naswona mali ya yena loko va mu hlayisela yona swi ta na ye a hakela switsongo leswaku bank i ta ya emahlweni yi holele vatirhi naswona yi kota no hlayisa mali ya yehe hi ndlela leyinene so ndzi nga mu tiyisekisa leswaku a va n'wi ropi naswon leyi i ndlela leyinene yo pfula akhawunti eka swilo swa ti-bank.

Nkoka wo va ni akhawunti ya pfuna swinene se swi endla leswaku u nga tshami ni mali yo tala endlwini ya wena naswona u ta papalata emakhamba lama fambaka ma hlota hloti mali emakaya vanhu so ku pfula bank-e eka swilo swa ma-bank u fake e mali ya wena yi ta va leyi tshamisekeke naswona yi va leyi hlayisekeke hikuva ku tshama ni mali yo naswona a a hi nawu lowunene eka Afrika-Dzonga wa khomiwa no khomiwa so ku fake emali ebank-i yi ta va leyi hlayisekeke naswona u ta kote eku swayipa kun'wana ni kun'wani eka xitolo lexi u lavaka xoho u ta u ta swi kota ku vona leswaku u na malini naswona u nga ha swi kota ni ku pfula tiakhawunti timbirhi eka mixakaxaka ya ti-bank-i to hambanahambana leswaku u va ni makhadi yo hambanahambana la u vekaka kona mali.

Tindlela leti a nga tirhisaka hi ku kambisisa akhawunti ya yena a nga ha endzela ebank ya yena leswaku a vulavurisana ni mutirhi wa kwalaho a mu langutela leswaku xana eswilo swi famba kahle na a ku na vanhu lava yivaka mali ya yena swin'wani a nga ha register e cellphone banking laha a nga ta kota ku dayila a langutisisa eswilo leswi mali ya ye yi tirhaka swoho se swin'wana a nga ha pfula ni app a nghena eka app-u a kume ma-bank statement a vone ma loan ya ye leswaku u u badala malini naswona a vona ni ni ma bank statement hinkwawo so swi ta pfuna swinene eku kambisisa akhawunti ya wena hikuva sweswi ku ne e swikemu leswi endlekaka leswi nga tala so i swinene tshama u kambisisa .

Munhu wo ka a nga la ku pfule akhawunti ya le bangi ndzi nga mu tsundzuxa leswaku e nkarhini wa sweswi swilo swo tala swi lava e bank naswona bank ya pfuna kun'wana ni kun'wana laha u nga koho wa swi kota i ku yi tirhisa naswona wa swi kota ku e munhu e mali hi xihatla so ku va ni bank-i laha Afrika-Dzonga i i ndlela leyinene yo kombisa leswaku wa kula emiehleketweni a wu lavi ku tshama ni mali yo tala sweswo swi nga va leswi swi pfunaka wena n'wini ni ndyangu wa wena hikuva mi ta kota ni ku tirhisa e mali hi ndlela leyinene mi yi hlayisa hi ndlela leyinene so i swinene ku va munhu wa laha Afrika-Dzonga a pfule ni hambi u pfula makhadi mambirhi sweswo swi ta swinene ngopfu.

E swiletelo leswi a fanele a swi landzelele u fanele a yi lavisisa vuxokoxoko leswaku xana a bangi leyi a lava ku yi mpfula yi tirha njhani naswona xana e mali leyi a nga ta yi hakela nyangha ni nyanga u ta hakela mali yini loko a veke mali yo karhi swi ta endla leswaku a hakela malini e bank-i leyi a lava ku yi pfula i ya muxaka muni i tirha hi ndlela yihi.